Dilo tse di sekasekiwa e ka nna gongwe a sekolo. E ka nna gongwe gore a mme a sekolo a se tla kgona go tsenya madi mo, karateng eo kgwedi le kgwedi.

Dilo tse o ka iakanyang ke gore ba tlile go, ba tlile go go charger madi a kanang kang, go adima madi a bone le gore o tlile go tsaya nako e kae gore o a duela.

Fa e le gore hisetori ya gago ya go adima madi e busula, seo se ka thibela gore o ka kgona go bona gore kopo ya gago ya go, ya karata ya sekoloto e amogelwe. Ka gonne ga gona botshepegi mo go wena. Se o ka se dira go tokafatsa ke gore o simolole go duela dikoloto tsa gago ka nako.

Diphoso tseo di akaretsa go nna le dikarata tse dintsi tsa dikoloto ka nako ele nngwe. Diphoso tse dingwe tseo di akaretsa go tlhoka go duela ka nako. Fa o batla gore kopo ya gago e tsamaye sentle, o seke wa bua maaka o bue nnete gore o amogela bokae leng.

Botlhokwa ba go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumellano a karata ya sekoloto pele ga kopo, ke gore go na le dintlha tse eleng gore o tshwanetse o di tlhaloganye o le motho. Go na le dintlha tsa gore o tshwanetse o simolole go duela leng. Go na le dintlha tsa gore morokotso wa bone ke bokae mo godimo ga madi a o tlabeng o a tshotse. Go na le tlhaloso ya gore fa o sa duele madi ka nako ke eng ke dikgato di feng tsa molao tse eleng gore di tlile go diragala mo go wena.

Go ka thusa batho thata. Ka gonne batho ba bangwe fa ba dira kopo ya dikarata tsa di tsa sekoloto, ga ba na ga ba na.

Ke dintlha tse di jaaka gore a o a bereka, mme fa e le gore o a bereka a o tshwere for nakwana a o tshwere tiro e o nakwana kgotsa o mo mmerekong go ya go ile. Se sengwe gape seo ba se lebelelang ke gore a dikoloto tsa gago tse di fitileng a ntse o di duela sentle. Morokotso wa gago wa sekoloto o kwalwa teng motho ko ga madi a e leng gore o .

Overdraft facility dilo tse di borai ka gona ke gore o kgona go ipona o le ka mogala o na thata, a matona thata le molao ka go tlhoka go duela madi a sekoloto ka nako. Dilo tse di molemo ke gore gape ba kgona go go thusa gore o ka kgona go duela jang madi a o.

Ke dituelo tse di tshwanang le merokotso kgotsa madi a e leng gore gongwe o tlodisitse kgwedi o sa duele. Di ka tilwa ka go duela sekoloto kgwedi e nngwe le e nngwe o sa tlodise.

Fa banka e duela madi a mantsi ka ntlha ya go dirisa madi a mantsi, go raya gore banka e tlile go oketsa morokotso mo mothong o e leng gore o adimile madi. Jaanong gore seo se kgone go fokotsa ke gore fa o le motho o dirise fela madi a e leng gore o adimile o seke wa fetelela.

Go bua nnete fela ga ke itse gore ga go na le dintlha dingwe tse di ka dirisiwang mo boemong jwa go dirisa mokgwa wa go adima madi mo bankeng. Ka gonne ke dumela gore dibanka ke tsone fela tse eleng gore di kgona go adima motho madi.

Ke dumela gore fa o adima madi ko bankeng o adima madi a go tsaya leeto, go na le dipampiri tseno gore o tshwanetse o dintšhe, dipampiri tsa go bontsha gore wa bereka gongwe go bontsha gore o ya kae nako e kae le gore wa o a.

Forex-e ke nagana gore ke tsela e e leng gore batho ba kgona go godisa madi ka yone. Ga ke itse thata gore mo forex-eng go tlhokega eng. Mme ke ka itse gore gongwe go tlhokega lekwaloitshupo, gongwe go tlhokega dinomoro tsa mogala, gongwe go tlhokega madi jalo le .